Vantshwa va hina va hatla va biha emirini malembe ma nga si pfumela hikuva van'wani a va swi tivi ku ri va nga kota ku tisirhelela va endla family planning concentrative.

Vantshwa va hina va hatla va biha emirini malembe ma nga si pfumela hikuva va hatla va ti hoxa eka timhaka ta masangu va nga a swi koti swipimelo va nga swi tivi ku va nga tisirhelela njhani va nga se va na ntokoto wo tisirhelela eka ku va va biha emirini.

Nsusumeto wa le henhla wa ngati swi vula ku ngati ya yena yi mbilu ya yena yi pompa ngati hi le henhla hi ku hatlisa ku tlula leswi miri wu fane wu popisaka xiswona.

Ndzi nga n'wi pfuna tsundzuxa leswaku a yi emaphoriseni hikuva munhu loyi a nga hela n'wi dlaya a veka vutomi bya yena a khombyeni maphorisa ma nga kota ku n'wi pfuna kumbe ti-social worker.

Mfumo wu nga pfuna vaongori leswaku va nga fikeleli ngopfu hi ku ngetela ku thola van'wani vaongori eka titliliniki le makaya.

Tinxakaxaka ta mavabyi bya mfukuzani byi hlayeni lebyi mina ni tivaku byona ni tiva mfukuzana ya xivelekelo na mfukuzani ya ngati.

bya chukele byi na muxaka wa one na muxaka wa two muxaka wa one hi lebyi munhu a va a tswariweke na byona kumbe a byi kuma eku tswariweni eka ka yena kambe muxaka wa two byi ku vangiwa hi ku swakudya leswi hi swi dyaku leswi swo ka swi nga ha ri kahle emirini wa hina.

Nkoka wa bokisi ro pfuna loko vana va vavisekile a xikolweni wu na nkoka ngopfu hi ku n'wana a nga vaviseka nkarhi wihi na wihi swi nga ehleketeriwanga loko va ha yimele ku ya tliliniki va nga kota ku n'wi ongola kwalaya xikolweni.

Fikelela vukorhokeri bya xihatla eka ndhawu ya le madorobeni na leyi nga na vaaki vo tala swi hambana na ngopfu na ndhawu ya le makaya hikuva edorobeni swifambo swi tele swi hatla swi ku fikisa ka ndhawu ya vukorhokeri ku tlula emakaya.

Ku va vanhu va nga kumi vuxakaxaka or vuxokoxoko bya vutshunguri bya mavunwa i ku va mfumo wu tivisa na le ka swiyanimoya ku ri swi swipfuno lebyinene bya ntshembeko byi kumeka kwihi laha va nga kusuhani na kona.

Leswi swikolo swi nga swi endlaka ku khathalela swichudeni leswi nga na swihenhlo kumbe ti allergy hi nkarhi wa mphamelo wa swakudya swa na nhlikani i ku tivisa swichudeni hi nkarhi wa na nhlikani va veka nkarhi wo karhi lowu swichudeni swi fanele ku swi kuma swona hi wona nkarhi swakudya ku ri swi va na rihanyo lerinene.

Makhombo lawa munhu a nga hlanganaka na wona loko a ya ngomeni ku ya yimba i man'wani ya ku ri leswaku a nga lahlekela hi vutomi bya yena.

Tindhawu leti ti talaku ku khumbeka ngopfu hi ndzilo hi nguva ya ximumu hi laha na ku hisaku ngopfu ku nga na mabyasi mabyasi ngopfungopfu lawa yo oma loko ma hisa mumu wu endla ku ri ndzilo wu khoma a nhoveni.

Leswi mfumo wu nga swi endlaku ku hlaya ku antswisa vuhlayiseki bya le magondzweni i ku tivisa ngopfu vanhu ku ri va tikhoma kahle na machayelelo ya timovha na malunghiselo ya patu ku va va patu ra vona ri va ri kota ku fambeka emagondzweni ku ri vanhu va nga lahlekeli na hi vutomi bya vona va va na vuhlayiseki ivi emagondzweni na maphorisa va kha va tirhisana na vona va xinawu ku ri swi leswi va fambaku hi swona swi hlayisekile na ku kota ku famba emagondzweni ku sirhelela swo tala na tinghozi.

Thekinoloji yo fana na vutshunguri bya le kule yi nga tirhisiwa hileswaku hi ti-mobile va fika eka matiko ya le xikaya ku fikelela nhlayiso wa rihanyo ra vanhu va le makaya.

Ndzi hleketa ingaku leswi swilo leswi nonohaku ngopfu eka va mutimeri wa ndzilo i switirhisiwa na ndzilo loko wu va wu ri ti nike matimba.

Swivangelo leswi toloveleke swa ndzilo eAfrika-Dzonga hileswaku vanhu va suka va nga timanga switirhisiwa swa vona endlwini loko va suka hi swona swi vangaku ngopfu ndzilo eAfrika-Dzonga ku sivela swilo leswiwani i ku vavanuna va suka va timeli swilo swa vona mfumo wu va tivisa ku ri va suka va chekile swilo swa vona va nga se huma etindlwini minkumba emakaya ya vona ku ri swilo hinkwaswo swa gezi swi timiwile.

Vukorhokeri bya ti timela ndzilo bya kaya a bya kala ematikoxikaya mfumo wu fanele wu tisa swikorhokeri ku pfula ti-centre-a tintshwa to va vatimeli va ndzilo va ta va va ri kusuhani na vaakatiko va le xikaya va ta kuma vukorhokeri lebyiwani hi ku ringanela a matikoxikaya leswi swi ta pfuna na mitirho.

Entirhweni i na leswi hakanyingi vatirhi va xilamulelamhangu va boheka ku endla swiboho swa vutomi kumbe rifu eka xiyimo swa ntshikelelo lowukulu lexikulu va fane va xi endla i xiboho xa vutomi ku tlula xa rifu.

Swi nga ni endla ku ri ni titwa ni ri kahle na ku hleketa ku ri vana va mina va ndzi ehleketelela hi ku ri ni ta kuma vukorhokeri bya le henhla na vuhlayiseki bya kahle.

Minongonoko yo rihanyo ra vavanuna leyi nga Afrika-Dzonga ndzi tiva brothers for life, men's clinic and the change you want to see for men.

Mihandzu leyi tivekaka yi ri na chukele ra le hansi naswona yi lamulerile ku lawula chukele ndzi tiva mihandzu ya magijawa, malamula na mhangani.

Leswi swi ta onha hikuva mimirhi leyi hi kumaka yo lamulela vuvabyi bya HIV yi ta yi kha yi huma eAmerika se mali ya nghonghoma eAfrika-Dzonga hi Donald ku ta khumba mfikelelo wa mimirhi ku yi nga ha kumeki.

A ndzi tshama ndzi vona xinavetiso xa swilo swa rihanyo a xi a xi vonaka ingaku xi na vunwa leswi swi endla ku ni nga swi tivi ku ri ku nga va a ku ri yini leswi swi ndzi kombisaku ngaku xi na vunwa hi ku a ndzi tshama ndzi xi vona.

Switandzhaku swo tirhisa nayiti yo kunguhata ndyangu nkarhi wo leha hileswaku swi nga endla ku ri loko nkarhi wu fika munhu wo ya emasikwini ma hlwela kambe swi endla ku na loko a lava ku munhu a lava ku endla n'wana swi tsandza or kumbe swi hlwela or swi n'wi tikela ku ri a nga kuma vana kumbe a biha emirini.

Mavonele yo tala yo biha hi swilo hi swilo leswi a swi nghenisiwe switlhavelo swo sivela Covid swin'wana swa swona i ku vanhu a va chava vutomi bya vona ku ri va ta lahlekeriwa hi vutomi bya vona hi ku ri i swilo swo sungula a va tshama va hlangana na swona.

Munhu loko a nwa maphilisi u fanele ku teka swiletelo swa manwelo enhlokweni hikwalaho ko ku ri maphilisi ma va mapimiwini ku ri ya tirha ku fikela nkarhi munhu na ku ma endla yini a mirini wa yena.

Ina nkhuvo wo susa xinyama wa ha endliwa kambe masiku lawa a wa ha fani maendlelo ya khale hikuva khale a ma endliwa a xihundleni masiku lama ma endliwa kun'wana na kun'wana a ka ha endliwi xihundla laha swi voniwaka na hi vanhu.

Ndzi vona swi ri na nkoka ku ri titliliniki letiwani to fambafamba ti endzela vanhu va matikoxikaya masiku hinkwawo hi ku ri ntirho wa vona wu na nkoka swinene eka vanhu vanhu va vanhu ngopfungopfu vanhu lavakulu hi ku tliliniki mi kuma ku ri yin'we etikweni kambe vanhu va tele a va koti ku kuma nkorhokeri wa vona hi ku eneleka.

Nkoka wo endla nkhuvo wo basisa endzhaku ka rifo i ku i ndhavuko wa hina i ndhavuko lowu fanele hi dyondzisa na van'wani lava va taku ni ku ya a mahlweni i ndhavuko wu wa tirha swinene.

Xiphiqo lexiwani xa ku ku va tilayini ti nga fambi etliliniki kuve vanhu va tele i ku engetelela vanhu titliliniki va tinese or vaongori va ta va va na vaongori vo hlaya va ta kota ku pfuna van'wani lava nga kona.

Ina, ndzi vona ingaku vusweti bya hoxa xandla eka ku biha emirini ka vana lavatsongo hikuva vana lava va tikuma va hlangana na vanhu lavakulu lava va va niketaku mali.

Ina, xikolo swi fanele swi yirisa swakudya swo olova ni swa ku nwa leswi nga riki na rihanyo eka michini yo xavisa hikuva swakudya leswiwani swi veka vutomi bya vana va xikolo kumbe swichudeni a khombyeni.

Maendlelo lamawani ya ku mindyangu yo tala loko munhu a dyuharile va tala ku n'wi yisa emakaya yo hlayisa vadyuhari ndzi vona nga ku ri swi tshamisekile kumbe i maendlelo lama tshamisekeke hikuva leni u ta kuma vuhlayiseki bya le henhla.

Tidyondzo letiwani ta ku lemukisa hi swisivelambewu i tidyondzo to tivisa vana for ku sivela mbewu if va nga lavi ku nyimba kumbe ku biha emirini tidyondzo letiwa ti tshamisekile hi ku vana va ta kota ku tiva ku va tisirhelela kwini na loko swi ri njhani kumbe swi tise ku yini.

Vantshwa va tala ku tirhisa swihangalasamahungu ku xavisa switirhisiwa swa vona leswi swi pfuna hi ku ri vantshwa vo tala va swi tiva ku vantshwakulobye va va va tshame va va va tirhisa swihangalasamahungu va kotakota ku kuma vanhu vo tala.

Loko va nga endla leswaku ri loko ni bele riqingho foni ya mina yi nga hlamuriwi va kota ku va va bela mina riqingho ka tifoni leti to ka ti nga hlamuriwangi va va ti bela tiqingho va la ku lavisisa.

Xiphemu lexi vatswari va xi tlangaku eku tiyisisikiseni ka leswaku vana va vona va dya swakudya leswi nga na rihanyo exikolweni i ku va va vona leswi vana va va vona va dyaku va tlhela va lemukisa vana va vona leswaku swakudya leswi va nga fanelangi ku swi dya hi swini va kota ku dya swakudya swa rihanyo leswi swi nga na nkoka emirini wa vona.

Nkunguhato wa n'wasati.

Ku tanihi xi Africa vakhegula na vakhalabye va fane va hlayisa hi va muti kambe swilo swa manguva lawa swi cincile sweswi kokwani va fanele va ya hlayisiwa hi laha ku kata na ti-professional lava nga ta va va tshama na van'wani vakhalabya lava nga ta kuma vuhlayiseki bya le henhla swinene ku hina ku hava munhu loyi a nga kona hinkwenu ha tirha lava nga ta kona va ta kuma vutomi byo hlayiseka.

Loko ko va mi lava ku sungula timhaka ta masangu mi nga se kamberiwa HIV mi fane mi tirha jazi leswi hi xilungu ku nga ti-condom ku va mi ta kota ku tisirhelela ka vuvabyi bya HIV.

Nhlengeletano leyi ndzi nga yi vitana eka n'wina vatswari xivilele xa mina i ku lani xikolweni xa mina ni lemukile leswaku vana va xikolo xa mina a va kumi ku pfuneka hi xihatla loko va vavisekile.

E-e vuvabyi bya HIV a byi ngheni hi masangu ntsena na mbanga loko yi pfulekini yi khumbana na ya yin'wani la yi nga pfuleka ku hlangana tingati ta ku hambana bya tlulela.

A ndzi voni nga ku mali yo engeteriwa yi nga va na xiave eka vutomi bya vatsoniwa vatsoniwa va fane va kuma mintirho leyi fambisanaku na vona va kota ku ti tirhela.

Ku pfaleriwa u va u ri hansi ka ntshikelelo wo karhi wa ku ri a wa ha humi u humela a handle kambe ku hambanisiwa na vanhu hi ku tisirhelela ka mavabyi lama tlulele ku fana COVID-19.

Khensani leswi a swi vuli ku ri i ku hela ka vutomi wena i teka treatment-e vutomi bya ha ya mahlweni swi tele leswi i nga kota ku hanya va kahle vutomi bya ha tele a swi vuli ku vutomi bya we bya byi herini xi xikulu i ku ti hlayisa na ku landzelela treatment ya wena.

Titliliniki ti fane ti sungula ti vulavula na vona ti va va na ku va na social worker leyi vulavulaku na vanhu lavo wa nga khoma hi xitsongwatsongwana xa HIV na ku va na va na ndhawu ya vona ya section ya vona loko va fika kwele titliliniki.

Hikuva vanhu lava a va koti ku ti tirhela ene na mfumo na matiko lama a ma koti ku endla swilaveko swa vanhu lava ku ri va kota ku ti tirhela.

vuvabyi lebyiwa bya rifuva u fane u teka treatment ya wena tin'hweti to ringana six hi kona u fane u heta treatment ya wena ku kona swi nga ta kota ku ku tshunguleka six wa tin'hweti.

Vuvabyi bya chicken pox byi tshunguriwa njhani hi ndhavuko hi ku tshama andlwini u nga humeleli a handle u nga biwabiwa hi moya kambe hi ximanguva lawa munhu wa swi kota ku ya atliliniki u ya kuma mpfuneto.

Mhaka leyiwani ku lulamisiwa ka yona i ku va mfumo wu thola vatirhi etitliliniki.

ni nga ni nga n'wu byela leswaku mpfuneto u na nkoka na le ka yena hikuva vana lava nga ha ta sala va hanya na yena hi ku ya mahlweni u fane na yena a va a horini a miehleketweni ne le moyeni ku kota ku ri a ta kota ku hanya kahle na vana va yena.

Pfuna swi pfuna swinene hi ku vanhu vanhu va ku tala ti-program letiwa ta va pfuna hikuva vanhu va ku tala a va twisisi ku ri HIV yi tirha njhani kumbe yi endlisa ku yini ta va pfuna ti va dyondzisa swo tala hi mhaka xitsongwatsongwana lexiwani ku ri va kota ku hanya vutomi lebyinene.

Munhu u fanele ku ya etliliniki ku ya kambela HIV elembeni ka after six months tin'hweti ta sikisi hikuva tsongwatsongwani xi kota ku ti komba kokwana kahle.

lama a hi wona lamanene hikuva n'wana u fane a tiveka rihanyo ra yena ene ku tiva rihanyo ra yena hi loko a va a kha a yisiwa etliliniki a kuma tinese ti-professional va karhi va n'wu pfuna.

Rihanyo ra vanhu ri va ri ri ka xiyimo xo biha eka minkama yo tala loko ku vitaniwa ambulense ambulense yi fane yi fika hi xihatla loko mapatu ma nga fambeki a yi koti ku nghena kahle hikuva mapatu ma ma vavisekile swinene.

Mhaka yo hela ndyangu yi kahle hikuva swi ya hi ku ri vanhu va ta swi kota ku hlayisa ndyangu kambe yi tlhela yi nga vi kahle hikuva leswi swi endla ku ri a ka mundzuku munhu a nga ha koti ku veleka.

Ina vanhu vo tsoniwa va fikelela dyondza eka tindhawu te le makaya hikuva mfumo wu endla ku ri wun'wani na wun'wani va ringana ku na tindhawu ta vona leti va yaku kona va ya dyondza kona.

Vanhu lava va nga na vutsoniwa va khomiwa ku fana na munhu wn'wani na wun'wani.

Tinxaka ta vuvabyi bya gome i STI, STD i vuvabyi lebyi u byi kuma eka loko u ti endla timhaka ta masangu.

Xintu lowu ni wu tivaku ni tiva miri wa mbhiza murhi lowuwani wu tirha ku clean-a kumbe ku hlantswa ngati ya munhu.

Kumbe ku ti lunghisa la va nga vaviseka kona.

COVID a yi nga dlayiwi hi ku hlamba mavoko mati ntsena hikuva xitsongwatsongwani lexi xi na matimba swinene xi lava mirhi ya kona ku i tikhemikhali ta kona ku hlamba hi tona ku dlaya xitsongwatsongwani lexiwa.

Swi na nkoka hikuva u nga ta nyika wun'wani vuvabyi a nga ri na byona.

hikuva leswiwani wu horisa vayimani eka vana va vona ku ri vana loko va ya velekiwa va velekiwa va ri lavanene.

Ina yi kona milawu leyi sirhelelaku vatsoniwa emintirhweni vatsoniwa va sirheleriwa hi ku va yi tiva milawu ya vona yi kona na tipholisi ta vula ku vatsoniwa va fane va khomiwa xinjhani.

Leswi swi na nkoka hikuva u ta kota ku sirhelela n'wana wa wena.

Leswiwani swi pfuna hi ku amukela munhu a kota ku amukela na ku tiva ku ri u hanyisa ku yini ku ya emahlweni.

Tindhawini te le makaya a swi kona swivandlanene swa ntirho leswi nga kona eka lava nga na vutsoniwa.

Voni ku cinca hikuva vanhu va ku tala va na vana na vana lavatsongo lava va nga ha le xikolweni va kumetela ma vana va ha ri vatsongo.

Yi nga herisiwa hi ku va vanhu ku va ku ri na ti-program leti dyondzisaku vana hi ku hanya na vanhu na ku twisisa mhaka leyi ya vuvabyi lebyi bya HIV.

Khombo ra kona i ku loko va byi kuma ve nge swi tivi ku ti hlayisa na swakudya leswinene leswi va faneleke ku swi tirhisa leswi swi nga ta endla ku papalata vuvabyi lebyiwa emirini wa vona.

Nkoka wo tirhisa condom xo sungula wu sivela vuvabyi xa vumbirhi wu sivela ku ri munhu a biha emirini a kuma vana a nga va ehleketelelangi.

Kombisa ku leswiwani ku ri ku basa i swilo swa kahle ngopfu i swilo leswi va faneleke.

Ndzi vona nga ku swi hungutile swinene hikuva vuvabyi bya COVID tinambara tinhlayo ta kona ti vile tiya a hansi.

Munhu u tihlayisa byo suka muhlovo wa one i ku muvabyi lebyi munhu a tswariwaku na byona bya muhlovo wa two i vuvabyi lebyi hlohlotelaku ngopfu hi swakudya leswi munhu a swi dyaka siku na siku swi nga tala chukele kumbe na mafurha.

Tshama a ndzi tivi a ndzi tshama ndzi hlangana na swona swa ku ku na murhi lowu nga endlaku ku ri nkarhi wa xintima wu nga ndla ku ri u nga hatla u hola emiehleketweni kumbe amoyeni loko u lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena.

Ndzi nga wu tlherisa le la endzhaku kwala ndzi nga wu xava kona.

Hikuva a ta tiva xiyimo xa yena xa High Blood Bressure ku ri yi le kwini na ku u yi control-isa ku yini.

Leswiwani swi veka ku pfumaleka ka xitoko swa mirhi swi khumba rihanyo ra vanhu kumbe ra vavabyi swi va veka enghozini yikulu swinene hikuva va nga tshuka va lahlekele hi vutomi bya vona.

Vanhu va fanele va yi tirhisa njhani mimirhi ya ku hunguta ku vilela hi ndlela leyi hlayisekeke hikuva va fane va yi tirhisa hi ku ya hi le swipimelo leswi va nga nyikiwa swona.

I ku va va nyikiwa swipimelo va tlhela va kombisiwa va kuma vanhu lava nga ta va lula na vona hi matirhele ya miri ku tirhisa mimirhi leyiwani.

Ina, swi na nkoka swinene ku byela vanhu lava u va tshembeke ku u ta kota ku pfuneka ndzi nga va byela vatswari va mina ku ndzi ta kota ku pfuneka kumbe va ni lavela ku pfuniwa.

Vuvabyi bya dementia i vuvabyi lebyi byi khomaka ngopfu vanhu lavakulu vuvabyi lebyi byi va fambisa miehleketo yi nga tirhi hi ndlela yo toloveleka.

Ku pfumala ka switoko swa mirhi swi khumba rihanyo ra vamanana na vana hi ndlela yo biha swinene swa va tshikelela eka rihanyo ra vona.

Xana ku pfumaleka ka vatirhi va nhlayiso wa rihanyo swi khumba njhani mfikelelo wa mirhi ya le makaya swi endla ku ri mimirhi ya emakaya yi nga koti ku kumeka hi ndlela yo olova.

Xitsundzuxo lexi ni nga xi nyikaka munhu loyi a lwisanaka na mali yo xava mirhi i ku va a famba a ya etliliniki hikuva mimirhi ya durha.

Leswi swi endla ku ri swidzidziharisi va swi tirhisa hi ndlela yo biha leswi swi endlaku ku ri swi onha na maehleketelo ya munhu kumbe rihanyo ra munhu.

Leswi leswi swi nga endla ku ri munhu yaloye a lahlekela hi vutomi byakwe kumbe bya yena loko a nga tirhisi ti ARVs hi mfanelo.

Leswi swi nga endla ku ri munhu a nga ha koti ku endla mintirho ya yena ya siku na siku hikuva miehleketo ya yena yi ta va yi nga ha tirhi hi ndlela leyinene.

Switandzhaku leswi tolovelekeke leswi vanhu lavakulu lava va dyuhaleke va langutanaka na swona ku va nwa mirhi i ku va va nga titwi va nga ri na matimba.

Tindlela tin'wani to kuma murhi mirhi leyi nga durheki i ku ya exibedhlele xa mfumo kumbe atitliliniki.

I ku va munhu nkama wun'wani a pfa a rivala swilo kumbe a huma a famba a nga swi tivi ku ri u ya kwihi.

Leswi swa pfuna swinene swi endla ku vanhu va kota ku kuma mimirhi ya vona hi mali ya le hansi leyi va kotaka ku xava va pfuneka.

Leswi swi endla ku ri rihanyo ra munhu ri va ri ri nghozini ka nkarhi wo leha hikuva u ta tsandzeka ku kuma mimirhi leyi faneleke hikuva ku a nga koti ku yi xava hikuva ya durha.

Ndzi hleketa ku leswaku vanhu va ku ri mirhi loyiwa wa dementia ka vuvabyi bya dementia byi tirhisiwa ku yini byi kota ku va sirhelela ku va pfuna.

Hikuva vanhu va famba va lava na mimirhi hikuva va lava ku pfuneka eka rihanyo ra vona va xava mimirhi yin'wana na yin'wana va ehleketa hi ku hi yona kumbe ku ri mirhi ya vuxisi va langutisile na timali ta le hansi.

Ku swa mirhi swi fanele swi lawuriwa hikuva ku fane swi hi ndlela ya kahle yo hlayiseka hikuva swi fanele swi langutisa ku ri swi a swi onhaka ende hi swona swa le ntiyiso na.

Mirhi ya khumba eka vuvabyi bya dementia ku yi pfuna ku ri yi hunguta kumbe ku lulamisela dementia yi va munhu a kota ku hanya kahle.

Ku ri leswiwani swi nga va pfuna ku ri va hunguta ku tirhisa swidzidziharisi hikuva swidzidziharisi a swi kahle ka rihanyo ra vona.

Tiphurayivhete ku va ku ri bindzu ra munhu kambe ti public healthcare i swa mfumo.

Nkoka wa ti mobile clinics ematikweni yi va pfuna hikuva va kota ku fikelela vanhu hinkwavo lava nga le matikoxikaya lava tsandzekaka ku fikelela mpfuno wa rihanyo ra vona.

Ndza pfumela hikuva leswi munhu u va a nga ha koti ku hleketa kumbe ku anakanya hi ndlela leyinene leswi swi sivela ku ri mitirho ya siku na siku yi n'wi tikela.

Leswi swi ya hi ku vatswari a va ti nyiki nkarhi na ku kombisana kumbe na ku tsandeka kumbe va nga tivi ngopfu hi rihanyo ra miehleketo.

Ntiyiso wolowo i ntiyiso swinene mavonelo ya mina hi wona leswi ni vonaka leswi i ntiyiso.

Leswiwani swi endla ku munhu a nga phazamiseki eka rihanyo ra yena.

Leswiwani swi ni endla ni nga titwi kahle hikuva munhu wa hlangana na swiphiqo evuton'wini leswi ende ni va ni kha ni ti pfuna ni va ni nga tirhisi swidzidziharisi.

Hi ku va ku tiyisa ti mobile clinic na mimirhi yo hambanahambana leyi vanhu va le makaya va tsandzekaka ku yi kuma etitliliniki ta vona ta le kusuhi.

Swi na nkoka hikuva ku na vanhu va ku tala ku na vanhu lava lavakulu va nga dyuhala va tele va lavaka ripfuno va na nkoka eka rihanyo ra rixaka ra hina.

Leswinene leswaku vanhu va fane va nga tirhisi swidzidziharisi ku leswi swa onha swi onha swinene va lwisana na vanhu va zama ku vulavula na vona.

Swi papalata hikuva va tiva va nyiketa vanhu va va byela ku ri va swi tirhisa ku yini mimirhi leyiwani ngopfungopfu ka vadyuhari.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va dya swakudya swo aka miri va tlhela va nga rivali ku tirhisa ti miri ya vona ku teka mirhi ya vona hi nkarhi lowu nga fanela.

Ndzi vona swi ri na nkoka swi na nkoka swinene hikuva vana va ta va kumbe vadyondzi va ta ku va tiva va kha va kula va karhi va tiva timhaka ta ku biha emirini switandzhaku ta swona.

Ni nga ku ri vanhu vo tala va swi tekela enhlokweni emugangeni wa ka hina leswiwani na swi vona ku a va talanga ku vanhu va vulavula hi swona.

Ma tele lama ma endlaku ya lume rihanyo ra miehleketo lawa ndzi wa tivaku eAfrika-Dzonga ku fana na ti program leti endliwaka.

Mfumo va ku nyika mirhi wutsongo ntsengo lowu wa le hansi ku tlula eka phurayivhete.

Leswi swi swi swi endla hikuva vantima vo tala va chava ku vulavula hi swiphiqo swa vona.

Swibedhlele swi nga tirhisana na mfumo ku kota ku hunguta mali ya mirhi ya vavabyi.

Leswaku hileswaku miri wu nga endla ku ri u hundza emisaveni kumbe ku ku vavisa swin'wana emirini wa wena.

I ku va timovha vanhu va va va karhele loko va kha va chayela timovha leti emagondzo lamakulu.

Swa dementia swi na nkoka ku hikuva vuvabyi lebyiwa byi nga ku hoxa eswiphiqhweni swo karhi.

Ta ku ri xitatimende lexiwani i ntiyiso i swilo leswi swi humelelaka ku nga ntiyiso.

Swikolokolwana kumbe switori leswi ni nga swi tiveki hi ku leswaku hi ku hunguta mirhi ya ku hunguta ku vula leswaku mirhi leyi ya pfuna swinene.

Ku na ko va hi ku vanhu lava a va ha koti ku endla mali kumbe ku ti tirhela leswi swa va pfuna ku va kota ku ti hlayisa na ku hlayisa mindyangu ya vona.

Swin'wana swa mirhi leyi tirhisiwaka ku hunguta ku vilela i ku exercise ku tsutsuma na ku dya kahle leswi swa pfuna swinene.

Leswiwani hileswaku munhu loyi a nga ha tsandzekaka kumbe vatsoniwa va tsandzeka ku ya etliliniki kumbe exibedhlele tinese ta va vhakela ti va pfuna emakaya va tona leswi swi kahle swinene ku va tirhisa va tisa vukorhokeri emakaya ka vona.

Mpfuno wa yena i ku va a ya ka rehab a tlhela a kuma na vanhu lava nga ta vulavula na yena va n'wi dyondzisa hi switandzhaku swa swidzidziharisi na ku n'wi kombisa vubihi bya swona.

Swi nkoka swinene hikuva leswiwani swi ta ku pfuna ku u kota ku hlayisa u ti hlayisela miri wa wena.

Leswi swa va pfuna swi endla ku ri va hambana na mhaka ya swidzidziharisi.